Mo setsong sa gaetsho gone go aparwa tshega le makgabe. Basimane ba mme basetsana ba apara makgabe. Seno di bile di a fetoga fa batho ba tsamaya le dingwaga, dilo di fetoga e leng gore ba basetsana ba feleletsa ba apara mesese kgotsa di-skirt mme basimane bone ba apara marokgwe.

Moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong o tlotlegang jaaka di-conference fa o bontsha tlotlo, o bontsha botho, ebile o apere kwa maikaelelo a a siameng. Moaparo wa setso wa ko di-conference-ng o ka bontsha batho gore batho ba tlhaga mo setsong sefe, ba tswa kae, ba ya kae.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke mosese wa Setswana e ka nna wa matlhaka, gongwe thobane, o bontsha tlotlo, o bontsha bokgoni, o bontsha le gore basadi ba na le seriti. Moaparo o no ga o apare go wa me o apara fela kwa meletlong e e kgethegileng, meletlo e tshwanang le manyalo.

Ke nagana gore moaparo wa setso o mokhutswane ke o ne o rotloetsang bana ba segompieno go ka apara diaparo tse dikhutshwane, ka gonne ba nagana gore fa ba apere diaparo tseo di ntshang mebele ya bone ba apere sentle ba sa ntse ba le mo setsong.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore gore motho ke wa setso sefe ka tsela e o e latelang fashion-e ya Sotho e ka nna seshweshwe seo se aparwa ko meletlong e e kgethegileng meletlo e tshwanang le lenyalo, fa baTswana bone ba apara mateisi kwa lenyalong, dibaga ka dirisiwa go bontsha boemo jwa . Merafe e mengwe e dirisa dilo tsa dinonyane go supa boeteledipele kana bogosi

Fa mosadi a sena nna nyala o tshwanetse go simolola go apara moaparo wa mosese o motelele, mosadi le fa a sena go nyala o apara matiseng tseno ke go bontsha seriti sa mosadi, go supa gore mosadi o nyetswe o tlhompha setso, o tlhompa ditiragalo tsa nako eo, o tlhompha le monna wa gagwe le ba bogadi ke go tshegetsa le ngwao boswa.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gore go le gantsi di dirwa ka leteisi, leteisi le le le le tiileng ebile le dirwa ka . Seno se dirwa la gore letsela leo le thata le tsepame, meaparo ya ke dikhiba, leteisi, le tuku.

Kamano e e leng teng diaparo tsa basadi e golo ka gonne diaparo tsa setso ngwao le boitsholo jwa gago mo merafeng wa gagwe. Fa mosadi a apara seaparo sa setso o supa seriti o supa maemo a gagwe mo setšhabeng.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, mabaka a seo ke gore re tlabo re gopola ngwao, go tlhakanya ga setso le segompieno, go dira gore ngwao e seke ya nyelela, go dira gore go tlhola sengwe se sešwa, go buisana le lefatshe, go bontsha seriti ka nako tsotlhe.

Ditso di farologaneng di tlhotlheletsa mo basadi go apara ka tsela e e supang mo boitshupong jwa bone, mme diaparo tsa setso di dira e le borekelo jwa ngwaoboswa ka go tsweletsa tsa mekgwa ya borrarona le go supa seriti.

Fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa lekalekana, ka gonne e tlosa e e amanang le bong, e naya basadi le banna seriti se se tshwanang, mme e dumelana le metlha ya gompieno e e tshegetsang ditshwanelo tsa motho mongwe le mongwe.